Ke a dumela hore papadi ya ho seswa e ratwa ke batho ba bangata haholo. Mme ka pono ya ka hore mona Afrika Borwa papadi enana ya ho sesa e hule batho ba tswang mose. Ke nahana hore mmuso wa rona wa Afrika Borwa o lokela ho etsa dipatlisiso le hore o etse setswalle le di di-country tse kantle tsa mose hore o ba hulele kwano monana Afrika Borwa. Hape ba lokela ho ntlafatsa papadi enana ya ho sesa hore batho ba bangata ebe papadi e ba e ratang. Ba e rata mara ha ena support-o e ngata haholo mona Afrika Borwa. Hore e hule batho ba tswang mose, ba lokela hore ba e support-e haholo le ho etsa setswalle le batho ba tswang mose.

Mefuta e mengata haholo ya dipapadi dikolong ka ho fapana. E kenyeleditse bolo ya maoto, bolo ya matsoho eleng netball-o, papadi ya chess-e, le papadi ya rugby. Mme ke bapala chess, ke rata papadi ya chess haholo. Ho tloha moo hona le dipapadi tse ding tsa Sesotho tse keye ke bone di bapalwa le tsona sekolong jwalo ka bo diketo, ho tlolatlola kgathi. Ke dipapadi tse monate haholo tse hlapholang, tse hlabollang kelello ya motho ka tsela e ikgethileng le papadi ya ho matha.

Kena le maikutlo a fapaneng haholo tabeng enana ya makeishene a rona ao re sa boneng hona le moo batho ba ka ikwetlisetsang teng. Hona le ntho e nngwe e ke e hlokometseng, batho ba rona ha bana le dibaka tseo ba loketseng hore ba ikwetlisetse ho sona, bona ka bo bona ba di senya. Mme ke nahana hore ha ho ka ha lokiswa seo ho ka thusa mmuso haholo hore re bone hore na re tswela pele jwang? Setjhaba se sebedisane le mmuso.

Ntho e ka etswang Afrika Borwa mona hore papadi ena ya netball-o e hule batho ba tswang mose, ke hore Afrika Borwa ka bo yona e etse setswalle le batho ba mose bakeng sa papadi enana ya netball-o. Mme hoo, ho ka kgothatsa batho ba bangata haholo le bana ho bapala haholo ka tsela e ikgethileng. hmhobane ho tlabe hona le ho tlabe hona le monyetla o motle haholo wa hore ba ka bapala mose ha setswalle seo se tiile, se le hantle pakeng tsa Afrika Borwa le batho ba tswang mose.

Ka pono ya ka, nako eo sebapadi se tlamehang ho fumana boeletsi ke ka nako eo sebapadi se ikutlwang e ka se fellwa ke matla a ho bapala kapa se nyahamiswa ke tse ding tse ngata tsa dintho. Ke yona nako eo ke nahanang hore sebapadi se hloka bo eletsi. Mohlala, ka nako eo sebapadi se qalang ho bapala o tlo fumana hore ha bana tshehetso e ntle ya ditjhelete, mme seo hangata ke ye ke bone se etsa hore dibapadi di be monyebe kapa di ikutlwe eka di a kgathala ke ho bapala. Ke yona nako e kgolo eo sebapadi se tlamehang ho ho fumana boeletsi ka yona eo.